Eyona ndlela ihloniphekileyo yokunxiba kukubhinqa unxibe ilokhwe ende kwaye ufake nefaskoti.

Xa usothula umnqwazi umothulela umntu kanye naxa usothula umnqwazi ungena endlini loo nto kubonisa intlonipho kulo mntu uzobe umothulela. Loo mntu uzobe ungumntu omdala okanye noba ngomphi noba ngomphi na omnye umntu omhloniphileyo kubonisa intlonipho, naxa ungena emzini usothula umnqwazi ubonisa intlonipho kubantu abahlala kuloo mzi.

Isinxibo sale mihla siye sanefuthe kwisinxibo sangoku sabantu abangootata ngento yokubana ootata ngoku abasanxibi ngohlobo olufanelekileyo banxiba unothanda, kulaa nto yobana emicimbini kulindeleke ukubana abantu abangootata abazobe bencedisana kulo mcimbi kufuneke banxibe impahla ehloniphekileyo, impahla engabaveziyo esigqumayo isikhumba. Izigidi ezinemikhono emide okanye isilamba okanye ishethi, into nje ezomgquma nebhulukhwe ende. Kodwa ngoku abantu banxiba neevesti bathi gqi benxibe nooshoti neeflops kanti kudala umntu wayenxiba impahla ehloniphekileyo nothi unje into into into into into abukisa ngayo ebantwini.

Isinxibo sale mihla siye sanefuthe lokubana sibangele ukubana oomama bangoku abo bathe babona esi sinxibo sangoku baze babona ukuba kufanelekile ukuba banxibe ngohlobo elilinganisa isinxibo sangoku sabantwana. Isinxibo esivezayo izigcebhezana umzekelo kwaye nempahla nje evezayo iyonke olo hlobo ke isinxibo sale mihla siye sanegalelo olo hlobo kwisinxibo soomama sangoku sesiNtu.

Ndinganxiba intsimbi entloko ndiyinxibe nasemqaleni kwaye ndixwaye nebhayi lam xa ndinothi ndibhiyozele umcimbi ongumgidi.

Umntu otshatileyo uye anxibe isinxibo esingavezi mzimba kwaye lo ungatshatanga ke ngoku yena unxiba ngohlobo lakhe lothanda, usenoveza umzimba usenongamvezi kodwa ke otshatileyo kuyanyanzeleka yena angamvezi umzimba anxibe ngohlobo oluhloniphekileyo.

Ukuveza iingalo namabele ayiyo indlela efanelekileyo yokuba amabhinqa anxibe ngayo kuyanyanzeleka ukuba ibhinqa emicimbini iingalo zizifihle kunye namabele kuquka nemilenze kufuneke ezonto zigqumathele zingavezeki. Ngoba ke umzimba webhinqa funeka ahlonipheke kwaye akumelanga ubana ubonwa ngumntu wonke. Ngoko ke ndingatsho ukuba uhlobo lokunxiba ngoku ayiselelulo kwaye alufanelenkanga.

Indlela ezinokusetyenziswa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu kukubana singalilahli isiko lethu kwaye siqhubekeke nokulilenza eli siko de siyofa, ukuze aba bazayo emva kwethu bazobona kuthi nabo benze olu hlobo senza ngalo thina bafunde kwakuthi. Olo hlobo ke umkhombandlela akazulahleka olo hlobo inkcubeko kunye nohlobo lwethu lokwenza luzohlala lugcinekile luze lugqithiseke.

Ibalulekile into yokwazi isiduko sakho ngoba xa usazi isiduko sakho uyakwazi ukubazi abo bazobe besebenzisa esakho isiduko kuba ke ukuzalana akuphelelanga efanini qha. Niyazalana ngesiduko kwaye xa usele usazi isiduko somntu kwaye ukuba eso siduko siyafana nesakho uyakwazi ukuchasa into ibinokwenzeka olo hlobo iphele ingenzeki. Ngoko ke iyanceda into yokwazi isiduko somntu ngoba ke iingcambu zisedukwini kwakhona olo hlobo siyakwazi ukwandisa ubuhlobo bosapho lwethu ngesiduko.

Into ebangela ubana umntana asebenzise isiduko sikanina ixhomekeke kwimvelaphi yakhe xa umntana sele ekhulele kumama wakhe engakhulelanga kutatakhe okanye mhlawumbi engasazi isiduko sikatatakhe akunyanzelekanga ukubana asebenzise isiduko sikatatakhe xa ebesazi ngakumbi ke xa ebengazazi. Unelungelo losebenzisa isiduko sikamamakhe nakhona usisebenzisa kuba kuthanda yena nakhona akanalo ilungelo loba asisebenzise isiduko sikatatakhe ngoba umamakhe ukhona nguye omkhulisileyo utatakhe ebengekho yena ngexesha esezingcanjini zakhe. Ngoko ke unalo ilungelo lokusisebenzisa isiduko sakhe kwaye abanalo ilungelo lokuba bamgxeke umntana ukusebenzisa isiduko sikamama wakhe.